Faka imibono, imilando nolwazi oluhlukene ohlelweni lwezemfundo. Sebenzisa izithombe, amavidiyo nemibhalo ebonisa amasiko ahluka-hlukene, amakhono kanye nobulili. Qeqesha othisha ukuthi baqaphele ukuchema kwabo, futhi bakhe indawo yokwamukela abantu.

Eminye imidlalo iyasiza ukuqeqesha ingqondo yomuntu, ngakho kubalulekile ukuthi uma unezinkinga ube nezinto owaziyo ukuthi lo mdlalo uma ngingawenza uzoyisusa ingqondo yami kule imicabango engemihle engicabangisa izinto ezingibangela i-stress. Lokho kukusiza ukuthi ukhohlwe ngaleyo nto. Uyothi noma usuqeda ukudlala ube usunengqondo enhle ozokwazi ukucabanga ngayo izinto ezinhle nendlela ozokwazi ukuphuma ngayo kulezi izinkinga ezikubangela i-stress.

Uma kungase kuvalwe izinhlelo zemidlalo esikoleni, ngicabanga ukuthi kungaba khubaza kakhulu abantwana. Ngoba kukhona abanye abantwana abanamaphupho okuthi bazohamba bebe ngabadlali bebhola, noma bebe ngabadlali be-chess. Ngakho-ke uma kuvalwa amathuba okuthi beziqeqeshe besase esikoleni kuzoba ncisha amathuba okuthi bakwazi ukubonakala ngaphandle ukuthi nali ikhono lakhe, unalo, uzokwazi ukuthi aqhubeke ngalo, aziphilisa ngalo.

Imidlalo yaku-inthanethi ezikoleni ingathuthukisa amakhono abafundi okuxazulula izinkinga, ukucabanga okujulile, kanye nokuhlela amasu, kanye nokusebenzisana. Abaluleke kakhulu ezimboneni zobuchwepheshe neze-dijithali.

Into eyangenza ngakubona iqembu lami likhethekile, ubumbano abanalo uma bedlala, ukusebenzisana, kanye nokuzwana. Lokho kwangenza ngabona ukuthi akekho umuntu ongamelana nabo ukuthi baye empumelelweni.

Kubalulekile ukuthi wonke umuntu ayazi imvelaphi yakhe namasiko akhe. Ukukhuthaza amasiko kanye nemvelo yami ezivakashini ezingabe zifikile zizokuthamela umdlalo eNingizimu Afrika, ngingazi phekela ukudla kwesintu, sigqoke imvunulo sikhombise ngenqephu yethu, sikhombise ukuthi siyalithanda usiko lwethu, kanti futhi siyaluhlonipha.

Imidlalo eletha abantu bezinhlanga ezahlukene ndawonye, kungaba ibhola lezinyawo, umdlalo we-chess, umdlalo we-thenisi, umdlalo we-galofu. Lokhu, ukuze kube impumelelo kungamele uvale izikhala phakathi kwamasiko nemiphakathi. Ukhuthaze izizukulwane ezizayo ngezibonelo ezahlukene. Ukhuthaze inhlonipho nokuqondana phakathi kwezinhlanga ezahlukene. Ukuhlanganisa abantu ngothando olufanayo lwemidlalo.

Ngingabakhumbuza ukuthi bangafundi, ngakho-ke imfundo iza kuqala. Kumele babeke phambili izifundo zabo. Ngiphinde ngibasize ukuthi bakhe isimiso esivumela isikhathi esanele sokutadisha, sokuprakthiza, nesokuphumula. Lokhu kuzobasiza ukuthi bahlale behlelekile.

Yebo, kufanele. Lokhu kuzobasiza ukuthi bahlale benomqondo ovulelekile, oqoqekile, ocabanga ngokushesha, akwazi ukushesha acabange, ekwazi ukuxazulula izinkinga, futhi abe namakhono.

Ukukhuthaza abafundi ukuthi bebe nemidlalo abayidlalayo ezikoleni, kungamele izikole zifake imdlalo ehlukahlukene, evuleleke kulo lonke uhlobo lomfundi. Kungaba imdlalo yezandla, kungaba imdlalo yezinyawo, kungaba imdlalo engadingi ukuthi usebenzise izandla nezinyawo, edinga ukuthi usebenzise umqondo ukuze ukwazi ukuwudlala. Lokho kuzokwenza ukuthi wonke umfundi, noma ngabe ongakwazi ukwenza umdlalo webhola, kodwa ube khona akwaziyo ukuwenza.

Ngingambuza ukuthi iziphi izinto abazenza ukuze aze afike lapha akhona njengamanje. Ngimbuze ukuthi ingabe iziphi izinselelo abhekana nazo ukuze afike lapha akhona njengamanje, nezinselelo abhekana nazo zinsuku zonke uma encintisana namanye amaqembu.